Fa o batla go tswalela akhanto ya gago ya o tshwanetse go, ga o tswalela akhanto o tshwanetse go tla le ditlamelwana tsa FICA a e leng tsa go ikitsise e leng ID, lekwaloitshupo la gago, lekwalo la kwa o dulang teng, le karata ya teng. Go tswalela akhaoto di a tlhokagala gore ba go thuse ka tsone. Le mabaka a gore a ka dira gore tswalele akhaonto e le go tlhoka mosebetsi o sa tlhole o kgonang go sebetsa, e leng gape ga o sa tlhole o kgona go ipeela madi ka mabaka a dilo tse tlebe di diragala gautshwane le wena.

Tsala ga a sa dirisa dinomoro tse di siameng ke go founela kwa a madi gona, kwa bankeng ya gage a ba tlhalosetsa ka tiragalo e e diragetseng. Ke bona mme ba tla kgonang gore ba mo thuse le go bolela le motho o ba mo romeletseng madi ka phoso, gore a kgone go a khutlisetsa a busetse mo akhaotong ya gagwe. Fela mme fela ga o setse o rometse madi o 'irile phoso o rometse madi ko go ko go sa siamang ha o sa kgona gore o ka kry-a madi ao, mme fela ka gore o a kry-e ke go o ka founela ba ko o sebedisang banka ya bona ba kgone go go thusa ka go busetsa madi a o morago.

Dipotso tse nka dipitsa ee, ga ke simolola go tsenela inšorense ena ke tshwanetse go patela dikgwedi tse kae pele ga gore nka dira kopo ya madi fa ke tlhagetswe ke leso? Ga ke, motho o ke mo kwadisitseng ga ka a tlhokofala ka kotsi ya sejanaga e tlo patela jwang? Morago ga di ura, hour-a di le kae gape nka kwadisa batho ba le bakae gape mo go yona?

Ga re fitlha mo diakhantong akhaonto ya tšheke le akhaoto ya saving ga di tshwane, le ditsela tse re di dirisang ka tsona di ka se tshwane. Ya saving akhaonto ke ya go ipeela madi, mme o tla nna o kry-a morokotso foo le foo. Gantsi ya tšheke ke akhaoto e e diretsweng gore o tlo amogela madi, o tlo sebedisa madi, ke yone e tlo o e dirisang for dilo tse o di nyakang ka go yona, ke yone tsela e e dirang gore e be le madi a e leng gore a tswa mo go yona o patela yona akhaoto eo. Ke morago ga a gore o e dirisetsa for dilo tse o di tlhokang.

Ka la moragonyana go ipeele madi go itshimololela kgwebo go ne go ka diragala gore go nna le bolwetse gote COVID-19, mme madi ao motho o ne a solofela gore a dirisitse for go thusa for dilwana tsa ko lapeng a tlholega gore a ipulele kgwebo ka mokgwa o ne a ka teng. Mme fela ga e fitlha mo go tsa ga madi United States ke yona e tlhotlheletsang boleng ba madi gotlhe mo dinageng tsotlhe, ga mongwe petrol ya rona e ka tlhwatlhwa ya godimo tsotlhe di a fetoga mo gae madi ga re sa bona pila ga re sa .

Ga ke go romeletse madi a o dira farologana re na le CashSend ya Standard Bank, re na le eWallet ya FNB. Mo Standard Bank-e re sebedisa dinomoro tse di lesome tse di o di newang ke App ga o romela madi, mme ke dira le PIN e leng gore otlo e sebedisa go goga madi. Ga e le eWallet ke sebedisa nomoro ya gago ya mogala, mme ga o tlo sebedisa dinomoro tse tse tharo tse o tlo bo o lekola madi a gago ka tsona. Mme morago o tlo sebedisa nomoro ya cell phone-u o tlo go itirela le PIN ya go goga madi ao.